Ee u ya nga ha nḓivho yanga ndi vhona uri vhana vhe mirundoni vha ḽa lwo linganelaho, ngauri avha vhana vhasumbedzisa vhathu vhane vha vha vha kho ṱhogomelwa nahone vha khou gudisiwa milayo jump kana u funziwa uri munna u tea u tshilisa hani.

Ndeme ya uri vhathu vha ambare malinga na malungu a sialala ndi uri vha ḓi ṱongise nga mvelele yavho nahone vha ya ḓi hudza nga uri vhone vha bva khaheyo mvelele na uri vha funa zwa sialala.

Hai ndi nga si ḽe zwiḽiwa zwine zwo bikwa fhethu hu re na tshika ngauri zwi vha zwi songo kuna nahone zwiḽiwa zwahone zwivha zwo ḓadza zwo ḓala dzi bacteria dzine dzi a lwadza soka hafhu dza ita uri muvhili wanga u sa dzule wo takala.

Mufumakadzi are muimana ha tei u ṅwa mahalwa kana u daha mafola katela u ḓi dzhenisa kha zwa kha zwikambi na zwidzidzivhadzi uyo mufumakadzi u tea u dovha hafhu a dzula hayani a sa ye mushumoni musi tshifhinga tsha tshawe tsha u beba tshi tsini hu u itela uri u ḓo kona u ḓi lugisela u beba.

Uya nga ha muhumbulo wanga muthu a ye amba zwo iteaho murunduni kana mirunduni u a kaidziwa nga vhahulwane a dovha hafhu a dzhieliwa maga a ndaṱiso ngauri zwithu zwo iteaho murunduni ha tei u tshimbila a khou zwi amba kana a khou zwi vhudza vhathu ngauri zwi vha zwi tshilomondundundu.

Uya nga ha kuhumbulele kwanga u ambara zwiambaro zwa sialala musi muthu a khou vhingwa, zwi sumbedza mvelele na uri avho vhathu ndi vhathu ḓe nahone vha bva kha mvelele ifhio nahone zwahavho zwi a nakisa hani ndi uri zwavhuḓi vhuḓi ndi u ṱongisa mvelele yahau.

Dzina ḽa Mulamuleli ḽi amba u ku dzulela u kundela kana u dzulela u imelela ḽa dovha hafhu ḽa amba uri uyu muthu u tea u dzulela u kunda kana u ḓo dzulela u ḓi lwela kana u imelela vhathu.

Ndi ḓivha tshikolo tshithihi tshine a tshi to vha kulinyana na muvhunduni wanga tshine tsho tendelwa u imisa mirundu fhedziha ndi tshi sedza ha vhathu vha musalauno a vha tsha tenda khazwa mirundu vha tenda kha uya ha dokotela.

Hai ndi nga si zwi takalele uvha na mbingano ine yoto itwa nga vhahulwane ngauri mbingano i vha vhukati ha vhathu vhavhili vhane vho ṋangana vha dovha hafhu vha funana zwino ndi nga si zwi takalele uri vhahulwane hu vhe vhone vha no no ṱoḓela muthu wa mufumakadzi uri ndi muvhinge.

Vhahulwane avho vha tea u gudisa uyo ṅwana u vha na vhuḓifhinduleli vha dovha hafhu vha mu gudisa mishumo i lemelaho, vha dovha vha mu gudisa na mulalo hu ḓo kona uri a tshi aluwa a sa vhe munna wa u bvafha a dovhe hafhu a vhe munna wo ṱhogomela muṱa wawe na munna a re na vhuḓifhinduleli.

Musi mufumakadzi a i tshi vhingiwa, muṱa wa haawe wa munna u tea uya wa mufumakadzi u ḓi ḓivhadza vha dovha hafhu vha isa dzi kholomo hu nḓila yau humbela vhushaka vhukati ha iyo miṱa mivhili.

Ndi ḓivha tshaka mbili dza mirundu huna murundu wa vhurereli ha hau zwi tshi khou bva kha uri iwe hu tenda kha vhadzimu vhafhio havha na mirundu ya mvelele zwi tshi wela kha uri iwe u khou aluwa u kha mvelele ḓe nahone kha iyo mvelele vha ita zwifhio.

Musi hahashu ri tshi fara vhuṱambo, ri thoma ha ra rabela uri ovho vhuṱambo vho tshimbile zwavhuḓi, ra dovha hafhu ra ṱhavha kholomo na mbudzi kho itela u livhuwa vhafhasi ezwi zwiṱangani ngauri vhathu a ri tendi khazwo zwithihi hunavho vhane vha tenda kha tshikristienithi havha navho vhane vha tenda kha vhadzimu vhavho zwino ezwo vho no tenda kha zwa vhudzimu vha ṱhavha mbudzi vha livhuwa vhafhasi vha no tenda kha zwa vhukhiristienithi vhaḓo rabela.

U ya nga ha muhumbulo wanga ndi khou vhona vhathu vha tshi khou dzhia lobola sa nḓila ya u ḓipfumisa ngauri ra sedza tshipikwa tsha lobola ndo humbela vhushaka fhedziha vhathu vhavho nyaga u dzhia lobola vha ita nḓila ya uri vha pfhume kana vha ita vha to unga vha kho to rengisa muthu.

Hahashu hu tshi pfhi huna mutshato ri tea u thoma ra ḓivhadzana sa miṱa ra dovha hafhu ra tendelana khaḽa mutshato nanga datumu ya mutshato uri u ḓovha lini iyo miṱa mivhili na mashaka a tsini vha tea u vha hone mutshato ra dovha hafhu ra ambara zwa mvelele yashu ra thavha na kholomo hu itela uri ri sumbedza uri ri khou pembela ḓuvha ḽa mbingano kana mutshato oyo ra dovha hafhu ra ḓI mvumvusa nga u tshi na dzi nyimbo dzo fhambananaho.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa zwi imelela vhufa hanga ngauri zwi sumbedza siya ḽanga na mvelelo yanga saizwi zwo ya nga u fhambanana.

Kha mvelele yanga u lugisela zwiḽiwa zwa sialala zwi nga dzhia awara thaṋu zwi tshi khou bva kha uri hezwi zwiḽiwa u khou zwi lugisa, u khou zwi bika nga mulilo naa kana u khou zwi bika nga muḓagasi.

Ee, ndi vhona u nga zwiambaro zwa sialala zwi tshi kha ḓivha zwi zwa ndeme kha vhuṱambo ha musalauno ngauri zwi zwi ri sumbedza mvelele yashu zwa dovha zwa ri sumbedza kana zwi sumbedza vhaṅwe vhathu uri riṋe ri vhathuḓe nahone ri ḓiphinisa hani nga mvelele yashu.

Vhahulwane ndi vhone vhane vha ri ranga phanḓa vha dovha vha ri sumbedza uri sialala ḽashu ndi mini nahone ri zwi vhoonisa hani. Vha dovha vha ri sumbedza uri mvelele yashu ri ḓihudzisa hani ngayo.

Ee, ndi a ḓivha u lugisela zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa.

Nḓowelo ya fesheni ine ya khou takaleliwa vhukuma tshitshavhani tsha hashu ndi u ambara zwiambaro zwine zwa vha uri zwo ṱangana na zwiambaro zwa sialala.

Zwiḽiwa zwa sialala vhuponi hashu zwi bikiwa muliloni, zwa bikiwa kha dzi bodo kana kha zwidudu. Zwa dovha hafhu zwa avheliwa kha zwithu zwa sialala zwine zwa vha uri ndi mvelele ya Tshivenḓa.

Mvelele ine vha ṱuṱuwedze vha fesheni vha vha na kha tshitaela tshanga ndi ya uri, ndi ya musi vha tshi khou ita vhurukhu vha vhu ṱanganyisa na ṅwenda wa sialala ḽanga kana ḽa mvelele yanga.

Waḓirobo yanga a i tou vha na zwiambaro zwinzhi zwa mvelele fhedziha ho ḓalesa zwa fesheni ya musalauno.

Ndi nga mu vhudza uri a zwo ngo khakhea u isa ṅwana tshikoloni tsha mirafho yo fhambananaho ngauri kha shango ḽine ra vha khaḽo ri khou tshila kha shango ḽa demokirasi hune muṅwe na muṅwe u na pfhanelo dza u ya fhethu huṅwe na huṅwe a tshila na vhathu vho fhambananaho.

Hai a thi a thu vhuya nda shela mulenzhe kha mbekanyamushumo ya fesheni ngauri a thi na vhukoni ha fesheni.

Hai a thi thu ḓiwana ndi khou rambela na tshigwada tsha hune nda dzula hone ngauri nṋe ndi muthu ane ndi takalela u rambela ndi ndoṱhe ndi si na tshigwada.

Ndi tevhela fesheni ya khalaṅwaha ngauri ndi yone fesheni ine ya kunga vhathu, ha dovha uri ndi ya fesheni ine vhathu vha sedzesa khayo vha dovha vha rengesa yone.

Ee, zwo ḓowelea uri u ṱanganyisa kana u shumisa nyambo dzo fhambananaho musi vhathu vha tshi amba ngauri zwi ita uri vhaṅwe vhathu vha vhe vha khou guda u amba nyambo dza dziṅwe tshaka vha si na ṱhoni.

U isa vhana zwikoloni zwine zwa vha na mirafho yo fhambananaho ndi uri vhana vha gude milayo ya miṅwe mirafho kana vha vhe vha khou guda nyambo dza miṅwe mirafho.

Hu na malungu ane vhafumakadzi vha a renga vha vhea zwanḓani na ṱhohoni ane maṅwe ao a pfhi makunda.

Maipfi a luisimane ane vhathu vha funesa u a shumisa musi vha tshi khou amba Tshivenḓa o ḓala. Vha nga wana muthu a khou nyaga uri demokhirasi a ri demokhirasi fhedzi a dovha hafhu a vha a khou nyaga uri luṱingothendeleki, a ri founu ngauri vhathu vhunzhi havho vho no ḓowela u shumisa luisimane.

Minyanyani ya vhupo hahashu vha ambara zwiambaro zwa sialala, sa vhunga zwi vha zwi khou sumbedza uri vhathu vha ya ḓi hudza nga uvha vha iyo sialala.

Hai, vhaswa vha ano maḓuvha a vha tsha ambara zwiambaro zwine zwa ṱhonifhea vha vho ambara zwiambaro zwine zwi sia mivhili yavho i nnḓa.

Vhanna vha nga ambara zwiambaro zwa fomaḽa, zwine zwa sia zwi tshi khou vha fha tshirunzi sa vhunga vha vhaaluwa.

Vhafumakadzi vhanzhi vha ambara nga kha uri vha shuma fhethu ha hani. Zwa dovha hafhu zwa ṱuṱuwedza zwa ṱuṱuwedziwa nga kha uri vhoaluwa muṱani u re na mikhwa na.

Vhana vha teo u ṱhogomelwa nga makhulu avho kana nga shaka ḽa tsinisa ḽine avho vhana vho ḽi ḓowela. U itela uri avho vhana vha kone u aluwa fhasi ha muthu muhulwane ane a ḓovha a khou vha ṱhogomela a dovhe hafhu a vha a khou vha gudisa nḓila ya kutshilele.

O yo mufu mufumakadzi u tea u dzula lwa tshifhinga tshilapfhu tshine tsha nga fhedza ṅwaha asa vhonani na muṅwe muthu wa tshinnani.

U tea u dzula a tsivhudziwa uri oyo muthu wawe ha tsheo, a dovha hafhu vha fhiwa mishumo ine anga i shuma u itela uri a vhe a savhe a khou humbulesa. Ha dovha hafhu a wana muthu ane a nga amba naye musi a tshi khou ṱangana na thaidzo.

Ha ngo tea u humela hayani hawe sa vhunga o maliwa, o no vha tshipiḓa tsha muṱo uyo wa munna wawe.

Ee, kha mvelele yashu kana kha sialala ḽashu hu na tshifhinga tsho teaho tshine mufumakadzi o lovhelwaho u tea u thoma tshi dzula asathu thoma u funana na muṅwe munna u itela u ṱhonifha oyo munna wawe o lovhaho.

Uyo mufumakadzi u tea u ambara zwiambaro zwitswu, ndi zwine zwa kona u sumbedza uri u khou lila, kana u khou elelwa kana u khou ṱovhowa munna wawe.

Vhurereli vhune nda vhu ḓivha nda vhune nda ḓivha uri ho itea mini nga khaho ndi vhurereli honovhu hanga, athi ḓivhi zwa vhuṅwe vhurereli.

Mishumo ine tea u itiwa nga vhana muṱani ndi u shuma mishumo miṱuku ine ya nga u ṱanzwa dzi plate na u kiḽina nnḓu.

Ee kha sialala ḽashu ndi mushumo wa mufumakadzi uri a bikele muṱa wa hawe. Hune zwa ḓo sia zwi khou itela u eḓele vhoḽa.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi u ṱunḓela muṱa wawe, sa vhunga u wone mushumo muhulwanesa. Zwine zwa ḓo ita uri vhana vha sa tambule nahone u tea u dzulela u ṱhogomela vhana vhawe.

Mushumo wa mme muṱani ndi u ṱhogomela vhana, na u tika avho vhana uri vha dzule vho kuna.

Kha mvelele yanga ndi zwa uri munna ha ngo tea u bika u tea u bikelwa nga mufumakadzi wawe ane o mu mala.

Oyo muthu u tea u vha a na maine ane a ḓovha a khou mu eletshedza kana a khou mu sumbedza nḓila ya uri hu phasisiwa hani.

Vhaaluwa vha vha funza vhaswa nga sialala na uri vha tea u ita mini u itela uri vha ṱhonifhe mivhili yavho. Vha dovha hafhu vha vha funza zwithu zwine vha tea u ṱutshela kule nazwo.

Zwine ra tea u zwi ita ndi u dzulela u amba luambo lwashu ra tevhedzela mvelele yashu. U itela uri ri sa fhedze ri khou ḓidzhenisa kha dzi nyambo dza vhaṅwe ra tenda kha mvelele ya vhaṅwe vhathu.

Luambo lune nda lu amba lu lu sumbedzisa tshivhumbeo tsha uri nṋe ndi muthu wa mvelele ifhio. Zwa dovha zwavha zwa ndeme uri muthu u tea u ḓi ṱongisa nga mvelele ya hawe a dovha a dzulele u tea u amba luambo lwa hawe.